Kubalulekile ukuthi uma uzoqala ukusebenza ube nenamba yakho yokuhola. Lokhu kuzokwenza ukuthi ukwazi ukubanjelwa enye imali ye-UIF nyanga zonke usasebenza. Kuthi lapho mase , kumele futhi ube nesiqinisekiso sokuthi umphathi noma umqashi wakho uyayikhokhela le mali yanyanga zonke efunekayo kwa-UIF kumbe bhizinisi lelo lirejistiwe noma libhalisiwe ka-UIF. Uma uphela umsebenzi, kufanele ukhiphe inamba yakho yokuhola ukuze ukwazi ubhalisele imali le yaka-UIF, uyobe usuyayithola emveni kwesikhathi esithile.

Usizo esasilubhekile ngesikhathi sigulelwa umalumekazi wami, usizo lwezempilo osasilubhekile ukuthi siduduzwe, basiduduze basitshele ukuthi uzolunga, kuzoba-right, uzobuya ephephile, ephila, bazomnakekela, uzothola lonke usizo lwezempilo aludingayo. Konke odokotela abakudingayo bazokukhokhela bona njengosizo lwezempilo lwakhe. Lokho bekuzosinika nethemba lokuthi usezandleni ezifudumele, konke kuzohamba kahle uma engaphansi kosizo lwabo.

Isethulo sami, ngingaveza uhlobo lwemishalense esinayo, isikhathi sokulinda ngezinhlobo zomshwalense ngokuhlukana kwazo, izinyanga ezilindwayo, zicace, zivezwe ngokucacile. Lokhu kuyokwenza kube lula ukuthi nabantu abazolandela lowo mshwalense wami kucace, kubonakale konke kuhlale obala ukuthi singakanani isikhathi sokulinda uma uthatha hlobo luphi lomshwalense, nokuthi imalini okumele uyikhokhe ngokuhlukana kwemishwalense.

Imali ebolekwa kumashonisa iyazala, izala imali ecishe ilingane nengxenye nengxenye yale mali oyibolekile. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi ikhokeke le mali. Mina umuzwa wami ngemali yomashonisa nenzalo yabo, iyangibulala, iyangiklinya. Kunzima ukuyikhokha, angiyithandi, inzima. Yikho kungafanele siboleke komashonisa.

Ngingaqhubeka nokusebenzisa, kodwa uma isamba semali esikhokhwayo singeke singixake. I-ephu yenza kube lula ukusebenzisa noma ukwenza izinto ezithile ngemali yakho usekhaya, singekho usijingo sokuthi uze ugibele uye ebhange ngqo. Uma ingenkulu kakhulu imali ekhokhwayo, ngingaqhubeka ngilisebenzise ibhange ngoba i-ephu ibalulekile kakhulu, okunokugibela nsuku zonke uyokwenza izinto ezincane ebhange.

Impela kuwumqondo omuhle lokho. Ukukhokha izinzalo ezahlukene, loko kungenza ukuthi ugcine ungasayiboni imali oyikhokhayo, kungasazweli imali iphelele ungakawenzi umehluko otheni ezikweletini zakho. Kuhle uma bezokuhlanganisela izikweletu zakhe, ukhokhe isamba esisodwa semali. Loko kuzokwenza ukuthi ziqoqeke izikweletu zakho, kungabikhona osikhohlwayo ngoba zehlukene. Kuyasiza kakhulu lokho.